Go tshameka metshameko ya kgaisano e diragala ka fa tlase ga maemo a a latelang go tshwarwa ga tsa semmušo le go nna le diponto ditlhopha le maemo a baagaisani. Go tshwanetse ga nna le le bokgoni jwa tshameko go fenya bogaisane, go ka nna le dimpho kgotsa madi a a win-iwang.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng, go ka bonagala go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ka mabaka a a latelang boitumelo bo fitlhegela ka bonolo, le thekenoloji e go raela ka botswerere, le dintlha tse dingwe tse di kgoreletsang metshameko ya mmatota.

Ke motshameko wa go tshwana le League of Legend, e tshamekiwa ka ditlhopha, e tlhoka temogo maano a a tseneletseng le bokgoni jwa kgolagano.

Go botlhokwa go lemoga fa mo nakong ya gompieno batho ba le bantsi ba dirisa dieleketeroniki.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seeleketeroniki ke gore di kgona go kopanya boithabiso le thuto ka tsela e e itumedisang di ruta bokgoni jo bo farologaneng o kgona le go tshameka le batho ba bangwe go tswa mafelong otlhe di dira le boithabiso jo bo sa .

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega inthanete e e maatla, sediriswa sa seeleteroniki le akhaonto le madi kgotsa tshegetso ya go reka le go laola motshameko gape le go itse melao ya metshameko ka kakaretso.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka ama motho ka ditsela tse di farologaneng fa a ntse a e tshameka a sa kgaotse, le fa e le boithabiso, go tshameka motshameko nako e telele go ka nna le diphelelo tse di sa siamang mo mmeleng mo monaganong le mo botshelong jotlhe.

Metshameko ya inthanete e batla data ka gonne e tshamekiwa mo inthaneteng mme go tshwanetse ga nna le kokelo ya data kgotsa Wi-Fi gore motshameko oo o kgone go diragala ka katlego, go kgona go tsamaisana le batho ba bangwe le go laela ditshwantsho, melodi le ditiragalo tsa motshameko, gape le go boloka tswelelopele le go reka mo motshamekong. Go tlhokega sediriswa phone or motshameko o ke kentsweng kgotsa o bulegileng online akhaonto data kgotsa Wi-Fi.

Go na le mabaka a le mantsi a a dirang gore batho ba tshameke bosigo, mabaka a go tshwana le bošwa le boikhutso, go ba na le tse dingwe tse di ba tshwenyang, matswalo a botshelo a fetogileng, inthanete le mokgwa wa digital-e, botsalano le boithabiso go ka reka tlhwatlhwa ya data ya boleng jo bo kwa tlase.

Metshameko ya inthanete e na le melemo e mentsi mo matshelong a batho segolobogolo bašwa. Tse dingwe tsa boithabiso le khutso ya maikutlo, kgatlhego ya botlhale le thuto, kgalemelo ya bokgoni jwa pono le akanyo. Metshameko ya intanete e ne e se teng bogologolo ka mabaka a a nang le thekenoloji le diphetogo tsa botshelo.

Dikotsi tsa metshameko ya inthanete ke go lemala ka metshameko, tshenyegelo ya madi, bošodu jwa tshedimosetso, tshotlego ya maikutlo le tshwaragano le batho ba ba kotsi. Go netefatsa gore o bolokegile o se ke wa abelana ka tshedimosetso ya gago, bua le batsadi kgotsa motho o o mo tshepang. Thiba le go tlaleletsa batho ba ba sa itshwareng sentle, beya nako ya tshameko, dirisa password-e tse di nonofileng.